Xo sungula ndzi nga lava ku tiva hi tihakelo ta akhawunti yoleyo, ta ku tirhisa akhawunti yoleyo kumbe na hi ti charges ta kona ta n'hweti na n'hweti. Xa vumbirhi ndzi nga lava ku tiva leswaku hi yihi mbuyelo yo tirhisa akhawunti yoleyo? ni loko ku ri ni tindlela tin'wana ta ku hlayisa mali hi ku tirhisa akhawunti yeleyo? Ka xa vunharhu lexi ni nga ta lava ku tiva loko swi koteka ku tirhisa app ya le fonini, na leswaku ku tirhisa app-e leyi ni nga yi tirhisa njhani kumbe yini mimbuyelo yihi, ku tirhisana app yoleyo ya le fonini?

Mimbuyelo ya kona yi tele, kambe wun'we ntsena wa nkoka hileswaku ntswalo lowu u nga ta wu kuma hi ku veka mali kwalaho a wu nge hakeriwi xibalo. Leswi nga ta endla leswaku u u u mali ya wena yi hatla yi yi yi khuphuka yi tala. Kasi swipimelo swi tele na swona, xa nkoka hileswaku a wu nge swi koti ku veka mali yo tlula thirty six thousand hi lembe. Xexo i xi pimelo xin'wana. So ha swi xiya leswaku hambiloko swi nge i nge hakerisiwi xibalo, kambe ku na swipimelo hi ku ya hi TFSA.

Xo sungula ni ta boxa leswaku vadyuhari mali leyi va yi kumaka yi enerile leswaku vona va kota ku ti hlayisa hi yona. Hikwalaho swa twisiseka leswaku mali leyi ya mpfuneto wa vaaki hi ku tirhisa bangi ya selufoni yi herisiwa. Loko swi nga ri tano vadyuhari a va nge vuyeriwi eka mali leyi va yi kumaka, se va ta hlupheka kambe va karhi va va kuma mali leyi mfumo wu va nyikaka yona. So mfumo wu fanele wu ehleketisisa kahle hi mhaka leyi, ni ku yi kambisisa kahle leswaku u ta fikeleriwa xikongomelo.

Mfumo wu fanele ku kambisisa kahle mhaka leyi. Leswaku wu ta tsundzuka leswaku ekusunguleni xikongomelo xa ku va vadyuhari va nyikiwa mali hileswaku va ti hlayisa. Kutani swa twisiseka leswaku why va kombela leswaku ku herisiwa timali tihakelo ta mali ya mpfuneto wa vaaki tirhisa bangi ya cellphone. A swi vuyerisi kambe swi va tlherisela ndzhaku swi va endla leswaku va hundzuka swisiwana, kambe va ri na swimilana leswi a swi fanele swi va hanyisa. Hi kombela mfumo wu hi hi mhaka leyi kutani wu endla xiboho lexi faneleke.

U nga yi transfer-a hi ku tirhisa nchumu lowu vitaniwaka cash send eka ti-mobile app ta hina. Ivi then ivi loko u yi rhumela munhu u ta yi kuma eka cellphone yakwe i ta kuma meseji lowu nga na tinambara. Rungula rero u ta teka a famba a ya teka mali eka tisupamakete letikulu leti ta laha Afrika-Dzonga kun'wana na kun'wana laha a nga kona. tisupamakete teleto hambi ku nga ri laha Afrika-Dzonga, etikweni rin'wana na rin'wana leri a nga ka rona, u ta ya a kota ku teka mali yoleyo eka tisupamakete teleto letikulu.

Inshurense ya vutomi, i vuvekisi laha wena u ta nga ta veka mali ya wena n'hweti na n'hweti yo karhi hi ku tshega hi ku i mali muni u tekela mali muni. Tanihi loko wena u fa, mali yoleyo yi ta sala yi pfuna va ndyangu wa wena leswaku va ya emahlweni ni vutomi hikuva va ta va ri ni mali leyi nga va khathalelaka loko wena se u lovile kumbe u file.

Hi leyi vitaniwaka fixed investment, yi ta ku nyika ntswalo lowukulu. hikuva u yi vekile, hawa va swi tiva leswaku a wu nge yi teki ku ringana nkarhi. Sweswo swi endla leswaku u kuma ntswalo wo tala n'hweti na n'hweti eka mali yoleyo.

Van'wana hi leswi va nga qualify-eki kumbe va nga fanelangiki ku va nga lomba mali ya le bangi. leswiya va swi vitanaka ti-credit score ta vona a ti va pfumeleli ku nga lomba mali ebangi kutani va ya eka vamachonisi. kasi van'wana vo va va nga ringetanga na le bangi, va yi lava swa xihatla ngopfu va ehleketa leswaku bangi yi ta teka nkarhi ku va nyika mali, kutani va ya kwale ka vamachonisi.

Xi pfuna ngopfu loko wo tshuka u vabya u kuma leswaku u na mali ya ku tiyisa eka dokodela kumbe ku ti hakelela swa vutshunguri, xipfuno lexi xa swa vutshunguri medical aid, xi nghena kwalaho xa ku pfuna. nkarhi wun'wani u nga ti kuma u fanele u boheka ku tshama exibedhlele a wu a wu na yona mali leyi ringaneke Kasi u lava nkarhi wun'wana u lava vutshunguri bya xiyimo xa le henhla, lebyi nga kumekeki eka swibedhlele swa mfumo, so xipfuno lexi xa swa vutshunguri xa ku hakelela se swilo swa ku fambela kahle.

Xipfuno xa swa vutshunguri xi hakeriwa n'hweti na n'hweti, so hi lero u nghene kona u ta hakela n'hweti na n'hweti. Loko wo tshuka u vabya u nga ri na ma fanelaka director kumbe exibedhlele, va ku hakelela vona. so nkarhi wun'wani u kuma leswaku u u u wa vabya and u lava vutshunguri bya xiyimo xa le henhla lebyi u lavaka mali yo tala, vona lava va ta ku hakela. Nkarhi wun'wani u endliwa vuhandzuri, kumbe u lava ku hlawula ku ya eka swibedhlele swin'wana leswi nga ri ki swa mfumo, va ta ku hakelela hikuva wena u hakela n'hweti na n'hweti.

Xo sungula leswaku n'wana u ta kuma mali leyi eneleke ya ku nghena xikolo a kala a heta. So switandzhaku i ku, u ta boheka ku sala u ha ndlela loan-i leyi ku ringana malembe yo tala hikuva yi ta va yi ri na ntswalo mali yoleyo kambe swi ta va swi vuyerise n'wana wa wena leswaku a kuma dyondzo leyi a yi lavaka.

Hambileswi marhengu lawa hinkwawo ma nghenisaka mali hi ku famba ka nkarhi kambe rhengu leri ni vonaka ra tirha ngopfu, i ra ku hirha ra ku hirhisa n'hweti na n'hweti. Phela kwalaho u nga tlhela u kuma mali ya ku hakela yindlu yeleyo u yi tekeke hi loan-i ivi u yi hakela hi mali ya ku hirhisa, wena u nga hakeli u lo ti tshamela. Mali yoleyo kumbexana tlhela yi ku nyika na ntswalo, se ya ku hirhisa yi endla mali ya ku tala loko ku ringana nkarhi wo leha.

Swi ta tshege hileswaku u yi lombele yini loko hi lombela ku dya and a karhi a nga ri na ntirho a nge hakeli kambe loko a yi lombela ku endla swibindzwana u ta hakela ha katsongotsongo hi ku tirhisa mali leyi a nga ta yi kuma ya ntswalo eka swibindzwana xakwe.

Swa pfuna ku hlayisa mali loko u yi hlayisa nkarhi wo leha u ta va ni ntswalo wo antswa lowu kumbexana u nga ta wu tirhisa kahle se u tirhisela leswi u lavaka ku swi endla swa nkarhi lowu taka ku nga ha va ku yisa n'wana exikolweni ku aka kumbe ku xava nchumu wo karhi wa nkoka ekaya swa pfuna ku yi veka u nga yi veki swa xinkarhana u yi veka nkarhi wo leha leswaku yi ku nyika ntswalo wo antswa.

Ahee khadi ra mina ra le bangi ri yiviwile ra ha ku yiviwa ni kombela mi ri pfala hi xihatla a ni tivi eka nkarhi lowu i yini ndlela leyiwani leyi mi nga ndzi pfunaka ha yona leswaku ni ya emahlweni ni tirhisa o okay kumbe hileswaku ndzi nga tirhisa app ya mina ya le bangi okay yi ta ni pfuna leswaku ni kota ku endla swin'wana inkomu.

A swi kahle i swinene ku ti lulamisela ku va na ndzindzakhombo wa rifu kambe hayi ku tlula mpimo ha swi tiva leswaku hi ta fa siku rin'wana kutani hi lava leswaku loko se swi endleka lava seleke kumbe leswaku hi nga xaniseki ngopfu loko hi lava ndlela ya ku va lahla kumbe ku va veka endlwini ya vona se swi nga va leswaku va ndzindzakhombo leyi faneleke ku nga ri ku tlula mpimo.

Va va va ri na swikongomelo swo hambanahambana van'wani va yi hlayisa hi ndlela leyi leswaku loko ku fika nkarhi wo karhi xikombiso nkarhi ya khisimusi va yi teka va ti xavela grocery va xava swilo leswi va nga ta ku tirhisa elembeni nkarhi wun'wani van'wana va veka mali yaleyo leswaku loko ku tshika ku lova xirho xa ntlawa wa vona va teka mali leyi va n'wi pfuna hi yona ku khathalela swilaveko swin'wana na swin'wana leswi nga ta va swi lavaka swa fambisanaka na nkosi.

I vavasati kumbexana hi leswi ku nga vona vaxavi va swakudya kumbe swilo swa laha kaya hakanyingi va vona ku ri swilo swa durha and kumbexana va ehleketa leswaku stockvel hi swona swi nga hatlaka swi va lamulela ka xiyimo xo tani.

Ni nga n'wi byela leswaku i ndlela leyi hlayisekeke ngopfungopfu loko a tshama etindhawini ta le makaya hi ku laveka ntsena phone number ya yena then munhu loyi a n'wi rhumelaka u ta rhumela eka foni yakwe so yena eka foni ya yena u ta kuma meseji lowu kombaka wu tlhela u va na tinambara leti a nga ta tirhisa ku ya teka mali hambi ku ri exopeni letikulu to fana na vo Shoprite sweswosweswo.

Lexi nga pfunaka swi sungula hi ku ku hlawuriwa vanhu va njhani ku fanele ku hlawuriwa vanhu lava nga na ndhuma leyinene loko swi ta emhakeni ya swa timali and ku fanele ku hlawuriwa vanhu vanharhu ku ya ehenhla leswaku va ta tirhisiwa ku ya pfula akhawunti leswaku ku va vona va langutelaka mali yoleyo ku nga ha tlhela kupfuriwa leswi vitaniwaka vo WhatsApp group laha ku hoxiwaka statement na swilipi swin'wana na swin'wana loko mali yi karhi yi nghena ebangi sweswo swi ta olovisa swilo xikombiso loko ximanimani a deposit-a mali u ta tlhela a rhumela proof eka WhatsApp group loko ku ya landziwa statement hi n'hweti na n'hweti ku ta tekiwa xitatimende rhumeriwa kwihi eka WhatsApp group sweswo swi ta.

Ina leswi lavekaka i tinomboro ta khadi ra wena loko u hete ku faka tinomboro ta khadi ra wena u ta tlhela ku laveka ku na tinomboro tinharhu leti nga lavekaka na tona wa ti faka tinomboro leti ya tinharhu ti kumekaka endzhaku ka khadi ra wena nkarhi wun'wani ku nga ha boheka ku u faka na date ya expire ya khadi ra wena leswaku yi ta kota ku ku xava ya swilo sweswo swi kona eka khadi ra wena ku nga swona leswi tirhisiwaka ni le ka khadi ra xikweleti so ndzi nga swi kota ku xava hi rona.

Swi ti tshege hileswaku u ri pfala ra ha kolota ke kumbe u ri khansela se u hakerile xikweleti ke so loko u ri pfala se u nga ha koloti eya yi ta va yi tshamisekile.

Ku hlayisa mali ekaya swi ni makhombo lamotala xo sungula u nga ha ringeka wena u yi khomaka u yi tirhisa u ehleketa leswaku u ta yi kumbe u yi dya ivi u ta na kungu ra leswaku yi yiviwile kasi xa vumbirhi yi nga ha yiviwa swi tlhela swi tika leswaku lava nga eka ntlawa wa wena wa switokofela va ku tshemba leswaku hakunene yi lo yiviwa mali yoleyo swa antswa ngopfu ku veka mali ebangi.

Yi bihe no tlurisa mhaka yeleyo phela mali ya vadyuhari ya penceni i ya leswaku va tihlayisa va hlayisiwa hi yona hikuva a va ha tirhi va ni swilaveko swo karhi va fanele va kota ku tshama va basile va dya swakudya swa kahle kambe a swi koteki loko va vana va teka mali yoleyo va yisa ka vamachonisi leswaku vona va kuma mali swi hoxe ngopfu va fanele va khomiwa vana lava endlaka sweswo.

Ku va na movha u nga ri na ndzindzakhombo ya movha swi ni khombo lerikulu phe loko u famba endleleni u nge swi lawuli swi nga ta endleka eka wona so hi marito man'wana loku nga ri na ndzindzakhombo swi nga vula leswaku namuntlha u xave movha kumbexana u xave cash kambe swi nga endleka mundzuku pfuka ha ri na movha hikuva u wu na ndzindzakhombo se ku va na movha u va na ndzindzakhombo swi ku pfuna leswaku u tshama u ri na movha u tiva leswaku hambiloko mundzuku wo tshuka u va na accident movha wu ta tlhela wu ta lunghisiwa wu ta hakeleriwa u ta kota ku ya mahlweni u ri ni movha.

khensani loko u hakela mali leyi u yi lombeke hi nkarhi sweswo swi kurisa ndhuma vito ra wena leswi va swi vitanaka ti credit score ta wena and sweswo swi ta ku pfuna leswaku ni nkarhi lowu taka loko u lava ku lomba kumbe u lava ku teka swilo swo karhi hi xikweleti u va u ri na vito ra basa.

Nghozi leyikulu hileswaku a swi talanga u huma loko ku kala u ti nghenisa eka vamachonisi se u ti vangela vona hikuva mintswalo ya vona ya chavisa a yi fani na ya le bangi yi tlula kule yale bank ya vona loko va ku byela leswaku i teke R100 va ku byela leswaku yi vuya na fifty rand i vi u va hakela fifty rand va ku ha kolota one hndred and fiftyu hakela fifty rand wa ha kolota one hundred and fifty so a yi heli so a wu nge he pfuki yi humile.

Munhu a nga endla loan kumbe a nga lomba mali leswaku a yisa n'wana eyunivhesiti yeleyo i mhaka ya ku twisiseka kumbexana u nga endla lawn leswaku u xava yindlu yeleyo i mhaka yo twisiseka phela yindlu i nchumu wa nkoka and hakanyingi yindlu hambiloko u yi xava u nga ha lomba u xava yindlu leswaku u ta rhentisa u ta ku pfuna ku hakela loan yoleyo so i nchumu lowu wa ku a wu investment ya nkoka swinene yindlu kumbe yunivhesiti.

Swona a swi nandzihi ku hakela xikweleti kambe loko u swi twisisa leswaku u teke xikweleti xexo hikwalaho ka yini swa ku pfuna leswaku u nga vileli ngopfu hi mali leyi u yi tirhisaka kahle kahle mina ni vhela ni number ni nga yi hlayi eka mali ya mina ya muholo liya ni hakelaka xikweleti ha yona but na swi twisisa leswaku ku hakela xikweleti xexo swi ta ndzi pfuna ndzi va na ndhuma ya kahle ni vona credit score lexi tshamisekeke leswaku loko ni lava ku teka nakambe mali yo xava yindlu mimovha swi ta ni olovela.

Va nga ha ku khutaza leswaku u yimanyana kumbe va khutaza ku xava movha lowu wu tirhisiweke used vehicle hi mhaka ku a wu se va ni lembe u ri karhi u tirha.

So a hi nge u rhumela ewallet hi ku tirhisa FNB swi ta lava leswaku u ya munhu luya rhumeriwaka u ta kuma pin na meseji eka foni yakwe kambe swi ta lava a ya ka atm ya FNB a fika yin'wana na yin'wana ya FNB then a ti tikumela mali yoleyo eka yona swi tano na hi hi wallet kusuka ka Capitec ya swi kota ku rhumela hi ndlela yoleyo kasi se i Capitec na na swi kota ku rhumela leswi va swi vitanaka cash send u kuma meseji eka foni ya wena kambe u nga yi kota na ku ya yi teka eka ti retail letikulu.

Swi va pfuna ngopfu vanhu va le matikoxikaya hakanyingi ematikoxikaya ti kona tibangi so wa swi kota ku rhumela munhu a fika a kuma meseji eka foni yakwe leswaku ku ni mali ene a nga yi teka hambi ku ri eka tisupamakete kumbe ka ti ti ti ti ti ti ti retail leti nga kona kwale makaya so swi pfuna swinene etindhawini ta le makaya.

Yi olovisa ngopfu ematshan'wini ya leswaku munhu a famba a ya e fola tilayeni to leha etixopeni leswaku a folela airtime u ti xavela airtime eka foni nkarhi wun'wani wu pfuna swinene ka timhaka ta xihatla emergency so u lava ku fonela munhu a wu na airtime leyi i xihatla hambi ku ri exikarhi ka vusiku wa swi kota ku xava airtime hi ku tirhisa tifoni ku ti app ta hina then u fonela munhu wolowo so swi pfuna swinene.